Uxinizelelo lwengqondo yilaa nto kuthiwa si-stress ngesilungu. Xa unoxinzelelo lwengqondo kuxa uba neengxaki ozicingayo apha kuwe engqondweni uzibona ungumntu ongahlangulekiyo kuzo kwaye awucingi ngxaki inye iba ziingxaki ezinintsi. Uvele uzibone ke ungumntu ongaphumiyo kuzo uthi ucinga le ube ucinga le, uthi ucinga leya kube nale ibe ivela kuwe. Loo nto ikhokele ekubeni ube noxinzelelo lwengqondo uzibone nje ungumntu ongakwaziyo noba angahlanguleka njani na kwingxaki okuyo. Loo nto ikhokelele ke kwezinye iingxaki ezikwenza ube ngumntu ofuna uhlala eyedwa.

Izenzo zesithethe endizaziyo ezenziwayo ngabantu ukuze zibancede khona ukuze baqhubeke nobomi emveni kokuba beswelekelwe kukuzila, ukuzila ke kukunxiba izinto ezimnyama xana umntu uswelekelwe yindoda yakhe engumntu ongumama. Kwaye enye ke indlela kukuba izinto zaloo mntu ungumfi zihlanjwe zinikwe abantu bekhaya khona ukuze noko bafumane uxolo phakathi kubo uba hayi bashiywe ngumntu wabo.

Ndingamnceda ngokuba ndimpelesele umntwana wakhe khona ukuze ambone uba lo mntwana wakhe uyathandwa naye akhe abe nalo ixesha lokuba enze ezinye izinto ngaphandle kokuba ahlale nomntwana wakhe, aphume mhlawumbi ayobethwa ngumoya neetshomi zakhe njalo njalo. Kodwa eyona nto kukuba simxhase silikhaya azive naye emkelekile apha ekhaya angaziboni engumntu ongathi ungumntu ongumama nje kuphela.

Ii-ARVs zibalulekile ukuba zityiwe ngumntu onesifo sikagawulayo, zibaluleke ngoba zincedisana namajoni wakhe omzimba khona ukuze zilwe nesifo sikagawulayo kwaye yeyona nto eluncedo leyo ngoba yinto umntu ayifumana ekliniki. Amayeza wemveli akazange abe khona ekuthiwa ancedisana nokulwa isifo sikagawulayo ngaphandle kwee-ARVs ozifumana ekliniki okanye kwagqirha.

Singalunqanda ulwazi olungachanekanga ngamayeza ukugonya ngokuba abantu bayeke ukuphikisana neengcali ezifundele uchwephesho lezempilo, ngokuba kunjalo nje bazibeka engcuphekweni yokuba babe nesi sifo ngenxa yokuba babe nenkani.

Kwimeko enje ndingaye ndibuze kwabantu balapha esibhedlele ukuba ndenze njani. Loo nto leyo iyawuze ixhomekeke ke ekubeni umntwana ugula kangakanani na. Ukuba ugula kakhulu kuyanyanzeleka ukuba silale apha esibhedlele silinde khona ukuze amayeza abe khona kodwa ke ukuba akaguli kakhulu sawuthi sicele ukuba basixelela ukuba angakhona nini na amayeza khona ukuze siphinde sibuye sizowathatha.

Ayilocebo elihle elo. Ii-ARVs kumele umntu one-HIV uzithatha mhla nezolo, angazithathi xa ecingile okanye azithathe manqaphanqapha khona ukuze zisebenze kaloku kumele azithathe yonke imihla ukwenzela zihlale amajoni omzimba ethomalalisa intsholongwane kagawulayo.

Umntu ofuna ukuba yipharamediki faneleke abe nelayisenisi yokuqhuba. Hayi nje ilayisenisi yokuqhuba imoto kodwa ilayisenisi engaphezulu kweyokuqhuba lena eyokuqhuba kunale iqhelekileyo ngoba umsebenzi wakhe uyamnyanzela ukuba uba abalekise xa esiya kwiindawo zesehlo. Okwesibini, funeke abe ngumntu othe kanti ukufundele ukukhathalela abantu abahlelwe zizinto ezifana neengozi kunye nezinye.

Bhota, nqununu yesikolo, bendakucela ke mphathi wesikolo ukuba undibonelele ngendawo yangasese enawuthi indenzele kube lula kum xa ndiyokuzinceda kwaye undibonelele nokukundenzela iindawo andinawukwazi ukuhamba kuzo ngesitulo sam ensinamavili xa ndiya kwigumbi lokufundela kwaye naxa ndihamba kwalapha esikolweni.

Ndingacebisa ukuba sibhalise emveni koko sime ngaphandle khona ukuze sizobizwa ngokuza kwethu okanye ngokubhaliswa kwethu.

Ndingamcebisa ukuba ahambe aye ekliniki khona ukuze afumane uncedo khona mhlawumbi anikwe iipilisi okanye ingxaki anayo ize ibonwe ngamanesi okanye ngoogqirha ukuba iyintoni na. Angahlali kangaka endlini ephathwa yintloko rhoqo kanti uyazibulala.

Umzali angambona umntwana wakhe xa enoxinzelelo lwengqondo ngokuba umntwana athande ukuhlala yedwa, athande ukuzivalela ekamereni, abe ngumntu nje ongekho rayithi umjongile apha emehlweni. Zezinye zeempawu anozibona ke ngokuba xa ungumzali umntwana wakho uyamazi, uyamazi uhlobo aziphatha ngalo nohlobo abalilo.